Eya, moratuwa tshwanetse re nke sefofane sa Carter ke sona se fihlang ha pelenyana mono America. Mme ha re fetsa ho fihla mono America. Re tlo tsamaya ka di-Uber. Sefofane seno dintho tsa teng, ho na le batho ba lefang dijo tsa mahala, bojwala, di-drink-i, ho shebella TV, ho bapala le di-game e leng PS5 tjhelete eo o e patetseng o ke ke be wa e llela. Hobane ntho tseo ba di kentseng sefofaneng seo. Tjhelete ya teng e tshwanetse.

Ee, motswalle ho ne ho le monate ho tsamaya ka sefofane. Ha ne ke ya America mane mose le mawatle. Service ya mono e ne e le ntle haholo, ba ntshwere hantle. Dijo ke mahala, bojwala ke mahala, dinepe ke mahala. Mme ha ebe o tsamaya le ngwana, ngwana o thola lebese le dijo tse leng mahala, o robala hona moo mo o dutseng teng. Cotton le tjhelete ya hao e ka thoko ha o thotse dijo mahala. O fuwa le voucher ya hore o ka reka moo sefofaneng.

Ee, dibese ha di sa hlokeha mona toropong tse kgolo tse ka Gauteng. Moo dibese di hlokahalang teng ke mahaeng, mme di-Uber di entse hore transport-o e be bonolo haholo ho kena fonofonong ya hao. O request-a Bolt-o o ye mo address-e o yang teng, mme Bolt e tla o beha mo gating ha o na le dithoto tse ngata haholo, di kenywa ka buting mono bo diaparo, grocer-a le tse ding. Jwale bese ke nahana e hlokeha mahaeng feela.

O batla bese ena, e ya Durban mme o tla emela ho re ka half past eight. Ho na le bese e tlayang Durban-e ko Petermaritzburg. Bese eno e tlo tsamaya ka half past. Mme ke kgothatsa hore o palame bese eo o tla ema hour-a tse pedi hore o palame beseng, jwale o tlo ema o emele nako eno e betse, o kgone ho palama bese. Jwale ke a leboha.